Ha Wi-Fi e nsokodisa ke tla e tima, ke qale fatshe. Ke tle ke kgone ho pele ka seo ke se etsang. Kapo ke qale fatshe founu kapa yona laptop.

Nka mo eletsa ka hore a tsebise batswadi ka tsela ae nkileng ya ho a jaefele di video tsa mmino. Re tle re tsebe ho mo tshehetsa re le lelapa, a se ka e etsa patuwe. Le e nngwe ya bohlokwa ke hore sekolo se tle pele, dithuto tsa hae ebe tsona tse ka pele, mmino o tle ka morao. A se ka lebala sekolo ke sona bokamoso, le mmino o tla o etsa ha se a qetile dithuto tsa hae tsa sekolo. Ke keletso e nka mofang yona eo.

Ke rata ho sheba difilimi tse buang haholo ka marato. Ke rata ho bona ha batho ba babedi ba kopane, ba kopantshitswe ke lerato hore na ha ba qala, ba qala ba le jwang? Ha ba ntse ba isa jwang pakeng tsa bona. Le pheletso ya bona ba fella kae? Hangata, ke rata ho di sheba ke le mong, ke dutse ke le mong hore tle ke kgone ho tsepamisa maikutlo a ka ho seo ke se shebileng. Matsatsi ao ke ratang ho sheba ka ona ke hara beke, ele mantsibuyana, ho thotse. Ke hona ke ho sheba difilimi tseo ka nako eo.

Re ka kgona ho sebedisa marangrang a hao re le babedi, ha ho bane le tshitiso efe kapa efe. Haebaneng re sa sehlahiswa se le seng empa re ka kgona re kene re le babedi. Haebane le bothata hohang.

Wi-Fi ha ena le nomoro ya lekunutu e etsa polokeho hore e bolokehe mabapi le hore ho ska bana le mang kapa mang a sa duleng ka tlung a sebedise Wi-Fi. E boloka hona hore ebe batho ba dulang fela ka tlung ba e sebedisang.

Ka morao hore ke lo batla data, ke re ke tlo mamela mmino wa setso mona internet-eng. Ke fumane ele bothata hore ke thole mmino ona ke batla ho o mamela mona internet-eng. Mme ka hoo, ha ke a thaba hohang hobane ne ke batla ho mamela mmino oo. Ke ka hona ke ileng ka lo batla data hore tle ke kgone ho thola mmino ona internet-eng. Ka hoo, ke utlwile bohloko haholo hobane hohang ha ka o thola mmino ene ke batla ho mamela.

Toro ya ka, ke ho ipona ke hlahella televisheneng ka tsena tsa mmino hobane ke rata mmino haholo ene ke a tseba hore kena le bokgoni ba ho bina. Ka hoo le le metswalle ya ka, kene ke ipotsa le ka ikutlwa jwang ha le ka mpona ke se ke hlahella televisheneng na? Hore le ka thaba le nna ebe le ka ntsheyetsa ka toro eo ya ka eo na hore e tswelle pele? Le le metswalle ya ka, le ka ikutlwa jwang ka seo ha se le mpona ke se ke hlahella moo na?

Data e ntekaneng ya kgwedi kaofela, ke rata hore ke bane le fifty gig. Ke yona data e lekaneng hore ke nke kgwedi kaofela ke e sebedise. Ekaba ho tloha hoseng ho fihlela bosiu kapa hona hara mpa ya bosiu. Ke e e ntekane hore ke e sebedise kgwedi kaofela. Ke rata hore e kene le tsatsi la pele la kgwedi hobane e nka kgwedi kaofela ha ke thotse fifty gig. Ke yona e ke kgonang ho kena internet-eng ka nako tsohle.

Wi-Fi ya mahala ya setjhaba hore o tlo kgone ho kena ka yona oe sebedisa. Pele o e sebedisa, o tlameha ho ngodisa, obe setho, ba thole dintlha tsa hao. Ka hoo, ha oso o le setho sa teng, ere ha o so fihlile sebakeng seo o kgone ho connect-a ka yona internet-e eo. O kena jwalo pele o ingodisa. Ha oso o le setho sa teng, ha o fihla sebakeng seo o so ntso o connect-a ntle le mathata.

Ke tla dula le ena fatshe ke mo bontshe hore mmino a ka o etsa ka morao ha a sa qetile sekolo. Hape ke mo bolelle hore ke tshehetsa toro ya hae ya ho bina. Nka se mo hanetse hore a bine kapa ebe sebini, nka se mo hanetse. Ke tla mo tshehetsa ka nako tsohle ha feela a ka etsa hore a qete dithuto tsa hae. Ha a qeta ebe le hona a sebetsang ka mmino hore ha mmino o ka o kapa oso sa mo sebeletse, a bane le itshwarelletsang ka sona eleng thuto.